Dikgang tse di neelwang ka di letsogo e le ka tota, ka gonne mo mongwe le mongwe nou o dirisa mogala wa letheka ka foo ga go na motho o a lebelelang di gatisiwa le makwalodikgang.

Megala ya letheka le di-App-e tse go romelelang melaetsa ka one di dirile gore batho ba phele ba le mo di-App-eng tseo ba romelana melaetsa le di-voicemail-e le baratani ba bona le ba lelapa, mme ga e dire le gape gape gore batho ba tseye nako e ntsi ya bona ba e neye mogala wa letheka.

Dilo tsa ntlha tse ke di dirileng ke go tseya dinepe, go romela molaetsa le go utlwelela mmino.

Ga go sepe se le ka se dirang, ka nako e re leng mo go yona ke batho ga ba sa batla go tsenya maatla a le mantsi a go ile go lebelela dibaesekopo, jaanong ka metlha ba gompieno batho ba na le megala ya letheka, ba na le di thelebišene kwa gae, ba na le di-laptop-o ka foo ga gona se le ka se etsang.

Baagi ba bannye ke bona ba tshwanetseng ba e be le gore ba connected mo Wi-Fi-eng eo ebile gape le gore ba thuse ka signal-e. Gape se se ka diriwang gape ke gore go nne le tsa mafaratlhatlha a mantsi gore batho ba kgone go dirisa Wi-Fi eo mmogo lebile gore ba thusane ka gore ba nne le tetla to internet-e.

Mogala wa ka wa ntlha wa letheka o ne o le monnye e le Nokia, o na le bokgoni ba go founa, go letsa mogala le go amogela mogala. O ne o na le metshameko mme metshameko ya teng e ne e le metshameko ya noga fela.

Thekenoloji ya tlhaeletsano e tlhotlheleditse mmino ka gore ga jaana re kgona go utlwelela mmino o re o batlang mo megaleng ya rona ya letheka, mme di-platform-o tseo tse dingwe tse e leng gore ke reetsa mmino mo go tsone ke Spotify le YouTube.

Diteng tsa yona ga di a siama mme gape-gape di siame ka gonne go na le diteng tsa di thelebišene tse e leng gore ke tsa go ntsha bodutu ebile gape ke go ruta, mme gape go na le tse dingwe tse e leng gore ga di na mosola ka gonne ga go na se o ithutang go sona mme a di ntshe le bodutu gape.

Puo e leng gore mo Aforika Borwa e tumile go tsa mmino ke seZulu le Sekgowa. SeZulu ke nagana gore ke ka ntlha ya gore bontsi ba maAforika Borwa ke maZulu, gape-gape gore e nne Sekgowa ka gonne gore basweu ba gapeleditse gore e be re ithuta puo ya bone. Mme gompieno ke yone e leng gore e puo ya bone e berekisiwa go bua mo setšhabeng.

O ka 'ira gore go nne le di-PIN-e kgotsa di-password-e tse di dirang gore bana ba gago ga ba kgone go lebelela di-channel-e tseo. Gape-gape o ka dira gape gore o ba bolelele gore ka nako tse di rileng ga ba lebelele di-channel-e tseo ka ntse o itse gore go bontshiwang mo tsona.

Se a ba thusa gape-gape, se a ba senyetsa ka gonne se ba thusa ka gore batho ba le bantsi ba nna ba itse ka botaki ba bona le boopedi, mme se ba senyetsa ka gore madi a ba a bonang ke a mannye e be e le gore fa ba batla go bona madi a mantsi ba tshwanetse gore e be ba rekisa botaki ba bona kgotsa boopedi ba bona go batho ba bantsi.